Endaweni yangekhethu iinthelo ezitjalwako zihlukahlukene kwazo. Endaweni yangekhethu kuneentjalo ezifana namazambana , imirorho, amakherotsi, amabhatata, ibhedrudi neenthelo ezifana neenthelo ezifana nethanga, umgade. Iintjalwezi zitholakala ehlobo khulu ngombana ngesikhathi sobusika, iinthelo esizitjalako zifana nomarhanisi okumrorho wasebusika, nomrorho wamathanga, iinthelo ezinengi ezifana namazambana, imirorho, amakhabitjhi, zitholakala ngesikhathi sehlobo endaweni yangekhethu, zoke iinthelo lezi zitholakala ehlobo.

Iinthelo ezitjalwakwezi ziyawusiza tle umphakathi ngeendlela ezihlukahlukeneko, ngingatjho nokuthi abantu abatjha abafuna ukuba bosomaplasi or abantu abatjha abathanda ukuzibona babosoplasi, ngokhiqiza iinthelo ezifana namazambana, imirorho, amathanga, isipinatjhi, koke iinthelo ezifana nalezo kufaka hlangana namakherotsi, ziyawusiza umphakathi ngombana abantu abathengisako, bathengisela wona umphakathi, abanye abantu baphisana ngakho ukudla lokho abakulimako ngombana kuya ebantwaneni emakhaya la babuya khona abatlhagako, kwesinye isikhathi kuya eenkolweni, kwesinye isikhathi iinthelwezi ziyakhamba zokunikelwa iinhlangano ezingasebenzeli urhulumende, neenhlangano ezingafuni inzuzo bonyana ziqhubeke zirhelebhe umphakathi ngeendlela ezahlukahlukaneko.

Iinthelo kukudla esithi nasikudlako sithole ipilo kikho. Esikhathini esinengi iinthelo kungaba kukudla okutjalwako, okuvunwako, nokudla okutholakala ngeentjalo ngombana esikhathini esinengi iinthelo lezi ziyatjalwa, kufaka hlangana imirorho, amakhabitjhi, iimpinatjhi, amaperegisi, ama-avakhado, amahabhula, amabhanana nokhunye okufana nama-grapes, amathanga, ipelepele, amabhatata kunye nemirorho ngokwahlukahlukana kwayo. Iinthelo ngizo ezisinikela ipilo ede esikhathini esinengi.

Iinthelo kukudla esithi nasikudlako sithole ipilo kikho, esikhathini esinengi kungaba kukudla okufaka hlangana imirorho, amathanga, amapentjisi, imigade, amakherotsi, ama-habhula, amabhanana, ama-grapes, ama-orentji kunye nokhunye ukudla esikuthola esikhathini esinengi ngeentjalo, singatjho bona sithi ngizo iinthelo ngombana ukudla lokhu kunepilo begodu kuyaphilisa. Iinthelo esikhathini esinengi kukudla esikuthola eengadini ngokwahlukahlukana kwazo nasitjalileko nofana iinthelo lezi kukudla okunepilo tle ngombana zakha umzimba womuntu begodu zimnikele amavithamini kunye nama-minerals la adingwa mzimba womuntu kobana umuntu akghone ukuphila.

Isithelo engisithanda khulu sithelo engingatjho bonyana i-avakhado, ngisithanda nje ngamabanga ahlukahlukeneko esikwenzako emzimbeni womuntu lokha nakasidlileko. I-avakhado le iyakghona ukunonisa umuntu nakayidla ngendlela elungileko begodu yakha namasotja womzimba kukobana aluleke begodu umuntu ahlale aphila isikhathi eside, ngiso isithelo engisithandako ukudlula ezinye iinthelo kodwana zikhona ezinye ezifaka hlangana amahabhula naso isithelo engisithandako ngombana sinepilo tle epilweni yomuntu lokha nakasidlako khulukhulu ekuseni nakavukako angakadli litho, ngizo iinthelwezo, amahabhula nama-avakhado engizithandako ezenza bonyana umuntu aphile ipilo elungileko nepilo ehle.

Iinthelo ziyayisiza ipilo yomuntu ngombana zimurhelebha ngeendlela ezinengi khulu, umuntu nakadle iinthelo esikhathini esinengi ziyamsiza emzimbeni kobana amalwelwe angahlali lula nalokhanyana nakazitjhaphululako kobana umzimbakhe uhlale unepilo begodu uhlale uphilile. Iinthelo ziyasiza epilweni yomuntu ngombana esikhathini esinengi umuntu ongadli iinthelo emzimbenakhe uthola bonyana kubalula amagulo amngene, amagulo ahlukahlukeneko kodwana umuntu nakadla iinthelo esikhathini esinengi ziyamsiza ngombana iinthelo lezi zivikela amalwelwe ahlukahlukaneko emzimbeni womuntu nokobana zimnikele ipilo ede, nepilo enethabo, nepilo etjhaphulukileko esikhathini esinengi.

Iinthelo ezimila ebusika kungaba ma-orentji, mrorho irude, mrorho wamathanga, ma-apple nemirorho efaka hlangana irude neminye imirorho ekhona efana nabomarharinisi kunye nemirorho yamathanga.

Ehlobo kumila iinthelo ezinengi ezahlukahlukene, zingaba zinengi khulu-tle kodwana ezikhona kungaba amapentjisi, imengo, likherotsi, amazambana kunye namathanga.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrika kwaphela, kungaba ziinthelo ezifana nonomarhanisi, imbuya, irude kunye nemirorho-le yamathanga evela esikhathini esinengi ebusika neenthelo ezifana nomengo kunye namapremu.

Iye, ngicabanga bona kulungile bona abadala, amaqhegu neenlukazi badle iinthelo qobe lilanga ngombana abantu abakhulu imizimbabo sele igandeleleke khulu nje-ke, nabadla iinthelo qobe lilanga bazibeka ethubeni lokobana imizimbabo ihlale ithabulukile begodu ihlale iphila kunye namasotja wabo womzimba ahlale atjhaphulukile ngombana iinthelo ngizo ezenza bona imizimbabo-le ihlale itjhaphulukile begodu bangangenwa magulo athelelanako namagulo angena emzimbeni yabantu lula. Nje-ke, abantu abakhulu nofana abantu abadala nabadla iinthelo qobe lilanga kuqakatheke khulu begodu kulungile ngombana bazibeka ethubeni lokobana ipilo yabo ibe yipilo ehle, nepilo ede kunye namasotja wabo womzimba ahlale aphila ngaso soke isikhathi ngokudla iinthelo qobe langa.

Ibhanana sithelo esaziwa ngokuthi yi-fruit ekungiso esisakhamzimba naso ngombana umuntu nakasidlako naso siyawakha umzimba womuntu. Lona-ke ibhanana leli litjheli begodu kusithelo esithambile khulu-tle ngombana asitlhogi ngokobana umuntu nanyana angana amazinyo angakghona ukusidla ngombana lona ibhanana leli kusithelo esithambile khulu, uyasihluba ngekelweni laso nawuqeda ukusihluba bese sowuyasidla, kusithelo esithambile khulu esingekho budisi nofana ukuhlafunya nanoma ukusisa ngemlonyeni, sithelo esitjheli esithambile khulu kwamambala.

Lokha ibhanana lisese hlaza nofana lisese sesihlahleni lingakavuthwa, esikhathini esinengi liba nombala ohlaza satjani kodwana lingathi lingavuthwa esigabeni sokulungela ukuthi lingakhiwa begodu lidliwe liyatjhuguluka ngombala ngombana ulithola sele lisarulana ngombala lokho kutjho bonyana selilungele ukudliwa nofana selivuthiwe.

Into into yokuthoma ekufuze ngiyenze nakunjalo kukobana ngithole bonyana ngitlolisile namatjhorensi akhona weplasini nofana azokuvikela nange kukhona isiwuruwuru nofana into efana nale eyenzekako kumatjhorensi la , nje-ke ngingathinta abantu betjhorensi yami ngibatjele bonyana akusanalitho eplasini yami ngesibanga nofana ngebanga leenkhukhula ezirhurhule kwasani.

Kubangelwa kukobana umlimi lo akhange akhangingise irhwebo lakhe endaweni la ekufuze azikhangise khona ngaphambi kobana athome ukulima nofana atjale amabele nekoroyi nje-ke iinkhundlakhundla nofana iintolo ekufuze zithenge imikhiqizo wakhe lo azimazi ngombana naye akhange akhambe ayozitlolisa nofana akhangise irhwebo lakhe lokobana lisebenza njani begodu livuna ngasiphi isikhathi.

Hlangana nemihlobo le yesiphila esibovu nesimhlophe, esithengwa khulu kungaba ngilesi esimhlophe ngombana senza izinto ezinengi ezahlukahlukeneko kunalesi esibovu.

Esikhathini esinengi eSewula Afrika kuyabhala ukuvela ngendlela le ikoroyi ekufuze ivele ngayo iyinengi ngesibanga sokobana indawo la itjalwa khona nofana kufuze khona, iimphande nofana iindawo ezinengi zeSewula Afrika azivumeli bonyana singabakhona isithelo lesi.

Iye, ngisayibona ipuphu yesiphila esibovu eentolo kodwana eentolo lezi ezisaphethe imikhiqizo yakade njengeentolo ezisemakhaya.

Ngingameluleka bonyana athome arhwebelani neenarha ezingaphandle, ezifana neenarha ne-Morocco, Asia nezinye iinarha esakhelene nazo la e-Afrika.

Awa, akusilo iqiniso ngombana nasesifundeni sange-Gauteng bakhona abantu abakerega ekonzweni ye-ZCC begodu bakhona godu abanye abantu abavela eLimpopo abahlala esifundeni se-Gauteng nje-ke nawungazikhangisa kuhle wena nerhwebo lakho, ungathola sewuthola abanye abantu abanobujamo bepilo obubenza bonyana badle ipuphu le yamabele khona e-Gauteng, esifundeni se-Gauteng yeke akusilo iqiniso bonyana uzakwenza inzuzo esifundeni seLimpopo kwaphela.

Uzokufuze bonyana uthole nofana uthole iinothiso ezithileko zesimanjemanje ongazisebenzisa nawutjala ikoroyi ngendlela efaneleko, zona zizokuvikela esomisweni nanokuthi uridile.

Iye, zingaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha ngombana naso ngendlela izenjiwa zithengiswa ngayo ngakhona, naso nasingathengiswa sithengiselwe amazwe amanengi tle wangaphandle singawuletha amatjhuguluko womnotho ekhethwapha ngombana izokuba yinengi imali engenako nakuthengiswa zona izintwezi.

Kufanele uyokukhangisa umkhiqizo wakho eentolo ezikulu lezo nofana iinthabathaba zeentolo. Nje-ke ikambiso ekufuze uyilandele kukobana utjhidele kizo iinthabathaba zeentolwezi, ubawe ukukhuluma nomuntu ophethelene nokuthenga nokuthengisa komkhiqizo ebuya ngaphandle, umazise ngawe nokobana ini begodu umphathele nalokhu azokuzwa maqangi ngaphambi kobana athathe isiqunto.

Ungayifumana eentjhabatjhabeni zabakhiqizi bayo nofana kubonzinzolwazi kumaliledinini nofana kufunjathwako wakho.

Khulu endaweni lapho atjala khona esikhathini esinengi. Kungaba ziindawo ezitjhisako khulu ezifana nabo iindawo ezisemakhaya nofana iindawo lapho isihlahla lesi nofana isithelo lesi sivela khona sama-apula.

Usutha kuhle ngendlela ejayelekileko nangendlela ongasutha ngayo nawudle umratha.

Awafumaneki lula. Indlela yokuwathola kukobana uyowathenga eenthabathabeni zeentolo eziwathengisako nofana eziwakhiqizako.

Umraro kungaba kukuthi kufuze uwanikele lokhu ekufuze akuthole emzimbeni bonyana akghone ukumitha nofana azale nje-ke kunekambiso elandelwako yalokho.

Awa, inyama iya ngendlela ifuyo yakho ebegade uyiphethe ngakhona nokobana bewuyidlisa ukudla okukuliphi izinga, eliphasi nofana eliphezulu.

Iye, ingaba yingozi ngombana njengombana zidla yoke into ekhona ezaleni, zingazithola sezidla nento efana netjhefu engathola ukuthi abantu nabayidlako inyama yekomo ibagulise nofana ibabulale.

Ungazipha ungazipha nofana uzinikele utjani bemvelo namanzi amanengi khulu kunye netswayi elidliwa ziinkomo esikhathini esinengi.

Angekhe inambitheke ngokufana ngombana ngendlela yokuhlaba yesikhuwa usebenzisa umtjhini nofana zesimanjemanje ezenza bonyana iingazi zingabi khona kodwana ngendlela yesintu, ngiyo indlela la owenza khona bona inyama ihlale ineengazi nofana amahlwili.

Akuyi ngokobana uyihlabe ngomtjhini nofana uyihlube ngezandla inyama bonyana ibenepilo kodwana kuya ngendlela ikomakho nofana ifuywakho beyidla nofana iphila ngakhona isaphila.

Iye, ngokwesintu nofana ngesiNdebele sethu isandla somuntu ohlalabe ikomo sinomthelela omuhle nofana omumbi ekunambitheni kwenyama ayihlabileko ngombana sikholelwe ekutheni kunomuntu onesandla esihle begodu kunomuntu onesandla esimbi. Iye, kuya ngokuthi ihlatjwe ngubani.

Iye, kuqakathekile lokho ngombana nazihlala ngeengaba ngeengaba endaweni ezihlukileko kubalula bonyana ukghone ukuzihlukanisa nofana uzipare nalezi ekufuze uzipare nazo ngokweengaba nangeengaba zakhona.

Bangazithenga khulu KwaNdebele eMpumalanga.

Ungawathengisela laba abafuye izinja esikhathini esinengi.

Ivithamini elitholakala emengweni iwusiza umzimba womuntu khulu tle ngokobana limvikele emagulweni aphathelana nofana angena emzimbeni womuntu lula. Nje-ke ivithamini le yenza bonyana umzimba womuntu uhlale uhlengekile begodu ungangenwa malwelwe athethelanako nofana amalwelwe angena emzimbeni womuntu lula nje-ke ivithamini lirhelebha umzimba womuntu bonyana ubenamandla isikhathi eside.

Abantu abafanele bazitjheje ngokuhlanzeka ngombana indlela abangazitjheja ngayo kukobana, ngaso soke isikhathi nabasebenzisa nofana ngaphambi kobana badle kufuze bahlambe izandla zabo ngesibha nofana esinye seensetjenziswa esenzelwe bonyana sibe sihlanzekisi nofana bangasebenzisa amanzi kwaphela kodwana benze isiqiniseko sokobana ngaphambi kobana badle nofana bathinte ukudla, kufuze bahlambe izandla zabo zombili.

Imbewu leyo yamalamule ngingafumana eendaweni ezikhiqiza imbewu ezifana neenthabathaba zeentolo ezithengisa imbewu ngokwahlukahlukana kwayo nofana ngingayifumana kuma-wholesale athengisa zemvelo nofana izinto ezizokutjala ezifana neembewu.

Isikhonyana ngingasiqotjha ngokobana ngifune isihlahla nofana isihlahla esivikela isikhonyana bonyana sidle imbewami. Isihlahlesi ngingasithela nofana ngisirhatjhe la ngizabe ngitjale khona isitjalo lesi esifana nesiphila emasimini, nje-ke ngingasivikela bonyana isiphila singadliwa sikhonyana ngokuthi ngirhatjhe imbewu le evikela bonyana isikhonyana sidliwe nofana siphele.

Iye, ukuhlalisa ndawonye iinkomo neenyamazana engizifuyileko kungazenza zithelelane ukugula ngombana iinyamazana akukafuzi bonyana zihlale neenkomo ngekampeni begodu nazo iinkomo akukafuzi bonyana zihlale neenyamazana ekampeni. Ngombana lokho kungenza bonyana kubelula bonyana zithelelane ngokugula okwhlukahlukeneko nje-ke akukafuzi bonyana zihlale kampa yinye nofana ndawo yinye.

Iye, inyama yekomo ehlatjwe idiniwe ingathengiseka ngombana nasiqeda ukuhlaba inyama yekomo, siyayihlamba begodu siyiphophise bonyana iphume zoke iingazi begodu ithi ukoma kancanyana kuzokukghonakala bonyana ibe ngesezingeni eliphezulu begodu ithengiseke nokuthengiseka inyama leyo yekomo.

Ngiyakukhuthalela ukudla okuvunwe emasimini kunalokhu okwenziwe ngekambiso yesayensi ngombana lokhu okuvunwe emasimini, khulu ukudlula lokhu okoyenziwe ngesayensi. Ngombana lokhu okwenziwe ngekambiso yesayensi akunamnotho nofana amavithamini ukudlula lokhu okuvunwe emasimini.

Kufuze kube mnikazi weplasi owakhela abasebenzi bemaplasini iindawo ezingcono zokuhlala ngombana abasebenzi labo basuke bangaphasi kwakhe nofana basebenzela yena nje-ke kumnikazi weplasi ofuze akhele abasebenzi iindawo ezingcono zokobana bahlale, ingasi urhulumende.

Umthelela omumbi obangelwa matjhuguluko wobujamo bezulu ebalimini uthathelwa ehloko ngurhulumende elizweneli ngombana nabonakala emasimini, abantu abanengi bayatlhaga nofana isitjhaba siyatlhaga ngokuthola ukudla okunepilo nokudla okuvuselela imizimba nje-ke umthelela omumbi obangelwa matjhuguluko wobujamo bezulu kufuze uthathelwa ehloko

Ezifuna umtjhiso omkhulu ukuze zikhule, kungaba ziinthelo ezifana ne-mango, amapenapuli, ama-papayas, amagwava kunye ne-dragon fruit.

Iinthelo ezingafuni umtjhiso bona zikhule kungaba ziinthelo ezifana nama-apula, ama-cranberry, ama-premu kunye neenthelo ezifana

Ukusenga ikomo ngezandla kuyafana nokubuyisenga ngomtjhini begodu nanoma uyisenga ngezandla, ayizwa ubuhlungu kodwana indlela elula yokusenga iinkomo nje nendlela erhabileko neqeda umsebenzi msinyana kungaba ngiyo indlela yokusenga ngomtjhini. Kodwana nanyana uzisenga ngezandla, kuyafana nokusenga ngomtjhini, abukho ubuhlungu ezibuzwako, umehluko kukobana nawuyisenga ngomtjhini wonga isikhathi kunokuthi uyisenge ngezandla.

Ukuhlaba ikomo kufanele ihlale imizuzwana eya emizuzwaneni engenza i-iri, ngaphambi kokuthi inyama yakhona idliwe. Ngombana ngokwenza njalo, usuke wenzela bonyana iphophe kuhle iingazi begodu inyama yakhona ihlale ngendlela ezokubalula bonyana nasele begodu idliwa, kube yinyama ezokudleka lula enganazo iingazi nofana yayo eminengi.

Kufuze kwenziwe amahlelo afana neemfundobandulo bonyana bakhambele iindawo ngokuhlukahlukana kwazo ukwenzela ukudosa ngobunengi abodade kwezokulima nje-ke iimfundobandulo nama-program afana development kufuze enziwe eendaweni ngokuhlukahlukana kwazo, kuzokukghonakala bonyana abantu bengubo ngobunengi bafunde nofana bazi ngezokulima.

Indlela angazisebenzisa ukungenisa imali ngeenthelo lezi kukobana, nasele aqedile ukusivuna kufuze akhambele iinthabathaba zeentolo nofana iintolo ezincani ezikhona endaweni ngomnqopho wokobana ayozithengisela umkhiqizo lo osele awenzile nofana iinthelo lezi esele azivunile ngaso soke isikhathi. Nakakhambela iindawo nofana iintolo ezifana nalezo, angakghona ukungenisa imali ngeenthelo zakhe lezi.

Umraro kungaba kukuthi, iinkomo lezo zoke zisuke ziliduna nofana zingakafiki esigabeni sokobana zimithe begodu zenze amanye amakonyana. Kungenzeka indlela ezidla ngayo nangendlela ezihlala ngakho, ngikho okuzikhandelako bonyana zimithe iinkomo lezo.

Iye. Iye, kungamsiza ngombana nazifaka ngaphasi kwetjhorensi yezepilo usuke azivikele bonyana nanyana zetjiwe nofana zingenelwe bulwele obungazibulala, uzokukghona bonyana athole ingcenye yemali njengokutjho kwamatjhorensi wezepilo lokha ifuyo yakhe nayifako nofana yetjiweko.